Iyho, ndingaba ngumntu ova kabuhlungu kakhulu ngoba ndingaphoseka zizinto ezininzi ezifana nemisebenzi yesikolo endinokuthi ndiyenze umzekelo ngemfonomfono endinayo kwaye futhi nemiyalezo endithi ndiyithunyelwe kumakhasi onxibelelwano ingandiphosa kakhulukazi eyesikolo nebalulekileyo kum, kwaye izinto ezinintsi ndingangakwazi ukuzikhangela ngoba idatha le iphelile.

Ndisebenzisa idatha ethi xa ibizwa ngu-ten gigabyte ndisebenzisa yona ngoba indenza ndifaneleke ekubeni ndikwazi ukwenza imisebenzi yam yesikolo nezinto endithi ndifune ukuzikhangela kumakhasi onxibelelwano.

Iyho xana iphelile idatha ingqondo iye ibe matasatasa uye ube ngumntu ozama amatiletile khona ukuze uzokwazi ukulungisa okanye uvale apho kungenokuvaleka khona ngoba xa sele iphelile idatha uye ungakwazi ukuxhulumana nabantu kumakhasi onxibelelwano, uye uzame iimboleko zemali noba uboleke imali kwii-sim khadi zemfonomfono othe wanayo.

Umzuzu namzuzu endithi ndiwufumane ndiye ndiyijonge ngoba yinto efane okanye ekhawuleza iphele ngokukhawuleza, kuyadingeka ke ngoku umntu abe kanti ungumntu oyikroba maxesha maxesha alandelanayo umzuzu namzuzu umntu makayikrobe ngoba iphela ngokukhawuleza.

Ayanelanga tu ngoba ngokwendlela amakhasi onxibelelwano ayisebenzisa ngayo idatha iye ikhawuleze, iye ikhawuleze ngamandla akupheli neveki abe u-one gigabyte sele ephelile. Ndingathi idatha eyaneleyo yenyanga ingaba ngu-thirty gig okanye u-fifty gig ukunyuka ngoba kusuku nasuku idatha iyadleka zizinto oye uthi uzikhangele kwi-intanethi, kumakhasi onxibelelwano ngamanye amaxesha kufuneka ubukele iividiyo ezakhayo okanye koomabonakude osebenza ngokwalapha efowunini loo nto iye iyigqibe idatha ngamandla ngentetho evakalalayo akanelanga u-one gig.

Ndingathi ikhona inethiwekhi exabise kakhulu okanye efikelelekayo nguTelkom igama layo. Amaxabiso edatha afumaneka efikeleleka lula ngoba amaxabiso ayo aphantsi kwaye futhi umntu uyakwazi ukuthenga idatha eyaneleyo yenyanga imthwale inyanga yonke ngoba akadli kakhulu.

Xa kuthethwa ngedatha into yokuqala ethe qatha lufikeleleko kumakhasi onxibelelwano, kukukwazi ukukhangela izinto ezingafumanekuyo ndizifumane nge-intanethi. Kukubukela umabonakude okanye iividiyo apha kum kwimfonomfono le yam.

Ndingamkhomba kule nethiwekhi ekuthiwa nguTelkom lo ofikelelekayo amaxabiso akhe aphantsi kwaye afikelelekayo ekuthengeni idatha ngoba iidatha zakhe ziyakwazi ukuhlala inyanga yonke ngamaxabiso aphantsi. Ngamazwi avakalayo uyakwazi ukufumana idatha eninzi kuTelkom ngexabiso eliphantsi.

Kukuba urhulumente okanye iinethiwekhi zehlise amaxabiso edatha ahamba phezulu, isantya samaxabiso edatha sikhe sihliswe kancinci wonke umntu akwazi ukufumana idatha efikelelekayo ezokwazi ukumthwala inyanga yonke.

Ndingakhe ndizame amatiletile okuba ndikhe ndizame ukuyifumana idatha ngoba ndenze isicelo semboleko kwinethiwekhi yam, ndiboleke imali ndikwazi ukuthenga idatha.